Marena a setso ha ke bone a na le bokgoni ba hore ba ka ahlola ditabeng tsena. Ka ha boholo ba bona e se batho ba nang le tsebo e ntle. Mohlomong ba tloha ba ahlola ho latela hore bona ba rata mang, ha ba rate mang. Ke nahana tseo ba ka sebetsanang le tsona e be tse amanang le setso fela e be ke phetho. Ho ba tse ding di batla e le ditaba tse boima haholo, tse ka batlang makgotleng a dinyewe a maholo a naha. Marena le babusi ba setso, ke nahana ba sebetsane le ditaba tse amang setso le teng tse bobebe. Tse batlang se di di boima haholo mohlomong ho hlokahaleng ha motho ditabeng tsena tsa setso kapa ha se a jewa toka ditabeng tsena tsa setso. Ne teng moo ba ka sebetsang teng.

Ho amohelwa lelapeng le letjha ho katla ka maikutlo a fapaneng. Ka ha o tlo ipotsa hore na e be bophelo ba hao bo bo botjha e se e tloba bophelo ba mofuta mang. A na ba tlo amohela ba o tshware jwalo ka ngwana a bona, kapa ba tlo hlorisa ka hobane o le ngwana ya hlahang motseng e meng. Ho amohelwa ka hara lelapa ho ka baka la maikutlo a feresang ka ha o tlo qala bophelo bo botjha ba lenyalong, ho phela le motho e mong eo sokang ho phela le yena ho hang. Ho tla ithuta dipopeho tsa batho le ho bontsha matla kapa makgabane o tlang wa rutuwe lapeng hae. Moo e leng hore o se o tlameha ho hlompha, ho na le dintho tse seng o sa tlo di etsa. O so tla tlameha ho tsoha o phehele batho masheleshele, dijo, o be mme o so tlo o ba motswadi, o ba le bana. Seo se ka fihla ha boima kelellong ya motho. Empa he lenyalo ke kabelo ya mang le mang. Ke ntho e ntle haholo.

Ngwana ha e le wa moshanyana a hlaile o batlelwa moshitiri. Moshanyana a so ditshilafatshe ka ka basadi kapa banana. E be o tla mo nka a mo bontshe kgwedi, a mo bolelle hore molekane wa hae ke eo. Sena se ne se etswa ke Basotho mehleng ya kgale, e le ho bontsha ngwana hore kgwedi ke naha ya tlamehileng hore ho hola a tlo itshireletsa. Ka mora mosebetsi ona bana ba banyenyana le bashenyana ba baholo ba tla bapala moo, moo ngwana a qetang ho koruetswa ho lwanwa ho bontsha hore e le pontsho ya hore ngwana a itokisetse hore ha ntse a hola a tle a tsebe ho tla lwana, a lwanela naha le ho sireletsa naha ya ha bo.

Boemo bo tjena nka bo hlalosa kapo hona ho rarolla, ka ho hlalosetsa bohle ba lelapa beo e leng hore ba kena kereke tse fapaneng ka hara lelapa ebile ba lwantshana. Ka ba hlalosetsa hore Modimo o mong, re rapela Modimo ya le mong empa dikereke di fapane. Re ka sebedisa dintho tse fapaneng ra rapela ka tsela e fapaneng, ra apara diaparo tse fapaneng. Empa qetellong ya letsatsi Modimo o mong, o re rata ba bohle. Le tsela ya ho mo rapela e nngwe. Jwale ba tlameha ba utlwisise hore e mong le mong a ka tsamaya tsela ya e tsamayang ya sedumedi, empa ba tsebe hore qetellong ya letsatsi Modimo o mong. Re ka mo rorisa ka mefuta yohle ya hore e re mo rorisang ka yona. Empa qetelllong Modimo o mong.

Tlhaloso eng ha ke e tshepe. Ha ke tshepe ka ho botsho bo hlalosa lefifi, ho hlalosa sefifi nakong eo re keneng ho yona ya lefu. Ke nako e mahlonoko, ke nako eo lelapa le hlahetsweng ke lefu le aperetswe ke leruo le letsho. Mme leruo leo le letsho re ka le bontsha ka diaparo tse ntsho hore re hloname ha re ya thaba. Mme re apere botjho ho bontsha taba eo. Ha ngata di diaparo tse tshweu, di bontsha kganya, di bontsha thabo. Jwale ha ke dumele ha ke dumellane le taba ya hore diaparo tse tshweu di ka aparwa lefung. Ka ha tse tshweu di bontsha kgotso. Jwale nakong ena ha re ya thaba ha re na kgotso, ha re na botsitso. Mme re tla tlameha re apare tse ntsho. Ka hona ho ka tswela pele ho re ho apara diaparo tse ntsho mafung.

Ke motho ya ratang mekete ya setso haholo, ebile kea e tsamaya ha e le teng. Ke motho ya binang papadi ya mokgibo. Ke bapala papadi ya mokgibo ya Sesotho. Empa le ha hole jwalo, dipapadi kapa mekete ya setso ha e sa le e mengata haholo ebile batho ha ba sa etsa. Basotho ke batho bao ba sa rateng setso sa bona. Ka ha phokotseho e ngata haholo meketeng e meng e etswa mehleng ya kgale ha re sa hola. Ho na jwale mekete e se etsuwa wane le wane. Basotho haba hlomphe meetlo ya bona hoo ba ka e etsang ho bontsha dipontshwuwa, ho bontsha setjhaba sa Basotho le ditjhaba tse ding, ha mmoho le bana ba ntse ba tla ba hola hore dintho di etsuwa jwang meetlong ya Sesotho.